Owona mthi ubalaseleyo sisikhwebu sombona kuba sona sesona sisetyenziswa kakhulu ekuveliseni ukutya nesiselo kunye nokutya kwezilwanyana kwilizwe jikelele kwaye isetyenziswa kakhulu ukurhwebelana amanye amazwe. Sesona sinexabiso kuba abantu abaninzi basebenzisa ukutya okuveliswa kumthi wombona.

Njengomongameli sizawusebenzisana namanye amacandelo oburhulumente. Siza kuxhasa amashishini akhasayo ngeetanki zamanzi ukuze azokwazi uncedisana nokulwa nembalela. Siza kubabonelela ngamatanki aza kwanela iinyanga ezintandathu sizokwazi ukubhekisisana nesimo sijonge ukuba ngaba siyatshintsha okanye ziyaphucuka.

Sizawukwakha iindawo zogcina amanzi , siza kuthenga amatanki amanzi sizokwazi ukonga. Sizowasebenzisa ngobunono nendlela efanekileyo amanzi efama. Amatanka lawo aza kusinceda uqhubisana nembalela sizowagcina kwiindawo ezikhuselekileyo ukwenzele sizokwazi ukuwasebenzisa ngexesha lembalela.

Inkulu ingeniso enokwakha kukufuya kweenkukhu. Singathengisa amaqanda sithengise nenyama siveze namathuba emisebenzi. Iinkukhu xa zisanda zityeba zizawubenzisana noosomashishini abathengisa inyama bazokwazi ukuthenga kuthi bathengise. Sizawuvelisa inyama sithengise, sandise ushishini lwethu. Sisebenzisane nabanye abathengisi kwamanye amazwe.

Eyona micelimngeni ekufuyeni iinkomo ngumhlaba kunye nendawo nokutya kwazo. Amaxesha amaninzi iinkomo ziyanda kwaye ziyathanda ukuhamba zifuna ukutya, kusihlanganisa zibe ndawonye uzifumanele ukutya kwazo okwaneleyo enzele uba zingazokwazi ukuhamba umgama omde zilahleke. Iinkomo ziyabiwa kwaye kukho nezifo ezizichaphazelayo.

Eyona nto ibalulekileyo ekufuyeni iinkomo neebhokhwe ukuze zizokwazi ukukhiqiza ubisi olwaneleyo kukuqinisekisa ukuba uyazondla ngokwaneleyo uzinika isidlo esifanelekileyo esinee-nutrients ezizawuncedisana nokukhiqiza kwebisi ukuvelisa kwazo ubisi olwaneleyo. Ukudla kwazo ngundoqo yeyona nto ibalulekileyo nempilo yazo, uqinisekise uba ngaba soloko zikwimpilo efanelekileyo.

Xa uqwayita iipesika okokuqala uyayihlambisisisa ususa konke okumdaka okungalunganga. Xa sowugqibile ukuyihlambisisisa uyayisika uyomise uyibeke kwindawo eyomileyo. Emveni kokuyomisa uyifaka kwiowuveni ususa wonke amanzi. Xa sowuyigqibile ukuyifaka kwiowuveni iiyure ezine ukuya kwezintlanu ungayikhupha uyisebenzise, ungayitya okanye uyithengise.

Ihagu ungayityisa ukutya kwayo okufana nombona, ii-soybeans, amaqanda, ingca, amagqabi, ii-leaves kunye nee-mushrooms. Ukutya kweehagu hlukahluka kunezinye izilwanyana, ungayityisa neengcambu kunye namaqebengwana efruthi.

Ezona ndawo zinembalela eSouth Africa, ziiLimpopo, iNorth West naseNothern Cape. Kwezo ndawo kulapho imbalela ibalasele khona. Iziqhamo ezikhulayo kwezo ndawo ziyohluka kukho ii-sunflower, ii-sorghum, ii-maize ne-dry beans and soybeans ezikhulayo kwezo ndawo.

Ukutya okunkonkxiweyo kubalulekile kuba kunee-nutrients ezibalulekileyo ezigciniweyo xa ukutya okufresh kungafumaneki. Xa ungakwazi ukuthenga ukutya okusanda kuvunwa uyakwazi ukuzigcinela ukutya okunkonxiweyo uzokwazi ukugcina ezaa nutrients zixinene endaweni enye uzokwazi ukuzisebenzisa ngexesha elilandelayo, iyafana nendlela yokuzigcina.